Go ka bolokiwa tšhise ka go e tsenya mo setsidifatsing mme ba iphuthetse le ka dilwana tsa go phuthela kgotsa go e dirisa ka nako ga go tlhokega gore e dirisiwe.

Merogo e dirisetswa go nna maatla, kgotsa e dirisetsa go fa dibithamini le di-mineral mo mmeleng wa motho.

Fa ke ne ke ka simolola temothuo, ke ne ke ya go simolola ka dilo tse di kgonang go ka didira ebile tse ke nang le di-resource tsa tsone jaaka go sa nne gaufi le ko diphologolo di ka njelang ditemo gone, go nna gaufi le metsi jalo jalo.

E ama mefuta ya merogo e ka jelwang mo polaseng ka gonne go fitlhela ka dinako tse dingwe go sena letsatsi le le ka fang merogo maatla, kgotsa ka nako e nngwe letsatsi le le dintsi go bo go sena metsi a ka nosetsang dijalo gore di seke di a senyega. Mme seo se ka tlholwa ke gore di tse dintsi tsa metsi le motlakase ko merakeng.

Mefuta ya dikgogo tse ba mo polase ba ka di rekisang ke broiler le layer ka gonne ke mefuta ya dikgogo tse e leng goreng di gola ka bonako, dintsha nama ka bonako mme di beela madi ka bonako ebile ke tsone tse batho gantsi ba di ratang go ka di reka.

E ka e thusa thata ka gonne e na le bokgoni jwa go itshokela le diphefo le tlelaemete e e sa laolesegeng.

Go latela melao le melawana ya semmušo go thusa thata mo balemiruing le go latela tiriso ya thekenoloji.

E thusa ka go oketsa ditiro go tokafatsa maemo a lefatshe le go tlhama ditiro tse di tsididi.

Ka go tlhoma di-policy tse di kgatlhanong le tiro kgotsa go rulaganya ditiro ya bone sentle.

Go botlhokwa go ka lemoga bolwetsi mo phologolong bo sa ntse tse bo simologa ka gonne bo ka go thusa gore bolwetse bo seke ba anama mo diphologolong tse dingwe kgotsa go fetela mo diphologolong tse dingwe, bo go thusa le go boloka melemo kgotsa didiriso tse o ka di dirisang go fa phologolo botshelo.

E tokafatsa papatso le thekiso ka inthanete e gape e tokafatsa poloko ya tshimo le temo.

Dijo ke mabele, korong, raese mme di botlhokwa ka gonne di tokafatsa ikonomi le go tsenya letseno mo ikonoming. Di dira gore batho ba bone dijo tsatsi le letsatsi tse di itekanetseng.

Fa nka nna le tšhono ya go bua le modiri wa mo polasing ke ka mo botsa gore ke ditlhokego tsefe tse ba di tlhokang mo polasing a mme ditlhokego tse ba tlile ba di buela mo pusong go batla thuso mo go bone? Ke ka mmotsa gore pharologano ke eng magareng ga botshelo ba mo polasing le botshelo ba ko metseselegaeng, ebile nka mmotsa le gore ga o batla go itshimololela tiro ya gago kgotsa kgwebo ya gago gore polasi ke dilo tse fe tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di ela tlhoko pele ga o ka simolola go dira se o akantseng go se dira?

Ka go thibela bokotsi jwa ditiro, go tokafatsa bokgoni bo ditiro kwa dipolaseng.

Balemirui le badiri ba dipolase ba tshwanetse go nna ba itekanetse ka dinako tsotlhe ka gonne go botlhokwa gore ba itse ka tsa maphelo a bone, gore ba seke ba fitlhela e le gore ga motho a lwala go feleletsa a tsene mo kotsing ya gore a tlogele diruiwa tsa gagwe kgotsa ditemo tsa gage di le josi mme a ye bookelong fa a bowa a ba a fitlhela batho ba di tshotse. Fa badire ba polasi ba lwala ba ka ya bookelong kgotsa ba batla melemo mo di khemisiting e ka ba thusang ka pele gore ba seke ba tlogela leruo kgotsa ditemo tsa bone di le josi mme di a sala di itseela ke batho.

Tiriso ya methale eo e tshelang metsi ka teka-tekano mo dijalong e ka thusa go boloka metsi kgotsa go dirisa rain water, go beeletsa metsi gantsi ga dipula di na, e be jo ba dirisa go nosetsa dijalo tsa gago le gone go thusa go boloka metsi.

Go mekgwa e le meraro e e leng vegetable tanning, tanning and underhead tanning. Ke mekgwa e e bolokegileng ya go ntsha letlalo la diphologolo.

E ba fa pabalesego mo tirong, boitekanelo jo bo itekanetseng, pabalesego ya bone e nna e bolokesegileng.

Se ke batlang go se itse ka dimela tseno ke gore go tlile jang ko tshimologong gore ebe batho ba bogologolo ba kgone go kgona go ikepela dimela tseo, le gore ba bo ba itsing gore setlhare sengwe le sengwe se ka fodisa eng. Mme ga o le motho wa segompieno o batla go ithuta di yone dimela tseo le ka mokgwa o di fodiseng ka teng. Ke eng kgotsa o tshwanetse go dira eng gore o feleletse o na le kitso e ba segologolo ba nang le yone kgatlhang le dimela tse di fodisang tseo?

Dikgwetlho tse balemirui ba dikgomo tsa nama ba lebaneng le tsone ke tse di botlhoko thata ka go fitlhela nako e nngwe o le molemirui, o ruile dikgomo di ka nna masome ya supa robedi, ka jalo o setse o le mo nakong e se golwane. Di simolola go sokodisa epe di a go tsena mo gare ga di tshimo tsa batho, di ja di lengwa kgotsa diruiwa tsa batho, morago ga moo o tshwanelwa gape ke go ntsha tsone dikgomo tse o lekang botshelo ka tsone. O bo tshwanelwa ke gape go a go patela ditshenyego tse di di dirilweng ka tsone. Dikgomo tseo tsa nama o 'itlhela go le gantsi di sa tlhole di rekwa ka tlhwatlhwa e e lekanang ya bogologolo, lebakeng la gore go batho ba le bantsi ba ba setseng ba di ruile ebile go batho ba le bantsi ba ba setseng ba di rekisa ga jaana.

Dikgato tse borra polasi ba ka di tsayang gore diphologolo tsa bone di dule di itekanetse ke go netefatsa gore diphologolo tsa bone di ja dilo tse di phepa, ga di je mo matlakaleng kgotsa ga dinwe metsi a a seng phepa, le go netefatsa gore ba a di enta kgotsa go di tlhaba ba ka melemo ya tshireletsego gore di fitlhelele botshelo kgotsa itekanele e e siameng.

Fa ke ne ke simolola polase e ntšha ke ne ke tla tlhomamisa gore dijalo tsa me di na le metsi a a lekaneng ka go batla poleke e e kgonang go tshegetsa.

Diphologolo tse di gamiwang ke kgomo le podi mme re ka netefatsa gore fa re di gama, re di gama ka tsela e e siameng ka go dirisa dika, go itshegetsa gore di seke di a tlola di a tshwara raga kgotsa di a tsholola madi.

E rotloetsa temothuo e nnyane, e tlhola ditiro ebile e dira gore ikonomi e kgone go nna le letseno le le itekanetseng ka gonne ba ka lema maungo ba fela ba a rekisa, e oketsa le dijo mo ikonoming ya rona.

Diphologolo tse di ntshiwang matlalo ke nku le dipodi, dikgomo jalo jalo. Mme lebaka gantsi le le dirang gore diphologolo di ntshiwe matlalo jaaka dinku ke gore letlalo la nku le a rekisiwa mme diphologolo tse dingwe jaaka diphologolo tsa nama, ke diphologolo tse di tshwanetseng go jewa di sena letlalo.

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse go itse tlelaemete le mbu gore mbu o o siameng gore o ka jala rooibos mo go yone le tlelaemete jaaka di-changes tsa yone jalo jalo. Mme se sengwe se o tshwanetseng go se itse ke gore.